Ee, re ka akantsha merogo e e sa itsegeng thata, e ka nnang molemo go e leka mo lefelong la tlhagiso. Ho na le merogo e leng mentsi kgotsa e e sa tlwaelegang thata mo mmarakeng mme ka tsaya sebaka se se kgethegileng tse dingwe ke okra ga e tlhoke tlhokomelo e ntsi mme e tlisa dijo tse di boleng mo mmarakeng wa dijalo. Ho leka merogo e e sa tlwaelegang go ka oketsa mmaraka le go dira gore tlhagiso ya gago e kgethagale.

Ee, re ka tlhalosa re ka tlhalosetsa gore gontse jang gore go jala maungo a jaaka diapole dipanana go tshwanetse go dirwa ka kelotlhoko le ka go latela dikarolo tse di botlhokwa tsa tlhagiso go tlhopha lefelo le le maleba. Maungo a mangwe a tlhoka mmu o bo teng le o nang le dikotla le metsi a a lekaneng jalo go botlhokwa go sekaseka mmu le seemo sa pula. Le fa go ntse jalo go jala maungo jaaka diapole, dipanana go ka tlisa maduo a rategang mo mmarakeng.

Go jala ditamati go simolola ka go tlhopha mmu o o malepa. Mmu o tshwanetse go nna o bolokegileng o tseilwe mme o na le dikotla. O ka simolola go jala peo mo dipoleiteng go jala peo. Peo e o e jalwa ko mmu o tsidilweng mo lefelong le le nang le letsatsi le le gaisang. Go nosetsa ka botswerere ditamati di tlhoka metsi a mantsi nako ya go rojwa mo dikgweding di le pedi go ya di le tharo morago ga go jala peo kgotsa morago ga go bona maungo a tshoga.

Ee, rooibos ke tlhogo ya tlhagiso ya tlholego e e rategang mo-Aforika Borwa mme e tlhoka tlhokomelo e e kgethegileng go jala peo e tla simolola go gola. Peo e tlhoka mmu o tsidilweng go tlhokomela dimela fa rooibos-o e ntse e gola go botlhokwa go nosetsa ka botswerere mme o seke wa fetola mmu ka nako e e kwa godimo go oba go kotula dimela tse di godileng di godile ka botlalo. Go omisa dimela, dimela tse di kobilweng di omisiwa ka fa tlase ga letsatsi tsela eno e ya netefatsang gore rooibos o e gola sentle e boloke boleng jwa yone mme o tla rategang e tla ratega mo mmarakeng.

Ee, re ka tlhalosa melemo e mentsi e tswang mo go rooibos. Go thusa pelo go gola sentle go ka fokotsa kotsi ya go tshwarwa ke malwetse a pelo ka go nne rooibos e sena caffeine mme e thusa mo go laoleng kotsi ya go tshwana le cholestrol e e oketsegileng mme ebile e ka boloka le letlalo le le phetseng sentle ka lebaka la antioxidants mo bokhutlhong go ja rooibos go ka oketsa botsogo kakaretso le go thusa pelo le letlalo.

Ee, balemirui ba rooibos ba lebagane le dikgwetlho tse di farologaneng mo tlhagisong ya bone. Tse dingwe tsa dikgwetlho ke tse di tlwaelegileng ke malwetsi le diphiri tsa dimela. Rooibos-o e ka utlwala ke malwetsi a a farologaneng le diphiri tse di ka senyang dimela. Tharabololo ke go tlhokomela mmu o tlhoka rileng le go tlhomamisa dimela di na le botsogo dimela di tlhoka metsi a mantsi.

Maungo a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng ka bophara ke panana e tsewa e le karolo ya dijo tsa motheo mo dinageng tse dintsi namune e tumile mo dinageng tse di nang le maemo a subtropical jang dikgopolo tse di bakang goja thata ga tsone bophelo jo bo botoka le tatso e monate. Maungo a mangwe a na le tatso e monate mme a thusa ka di-vitamin.